Ngiwanika u-seven ngoba ahlanzekile, izihlalo zisemthethweni, akukho phunga elinzima futhi izitebhisi nezindawo zokungena ziphathwa kahle.

Yebo, ezimweni ezithile izikhathi ezihamba kancane zingaba ukuyekethisa okudingekayo kodwa kwezinye izimo kusebenza kahle ezindlekweni, ukwethembeka, ukonga amandla.

Izinto engihlangabezana nazo ngokuminyana emabhasini, number one, ukugcwala ngokweqile, number two, ukushoda komoya, number three, ukungakwazi ukuhlala phansi, number four, ukubambezeleka ekugibeleni noma ukuphuma, number five, ukuxinana ngokwenyama, number six, ukungaphephi. And kukuthinta kanjani-ke uhambo lwami kwasekuseni, number one, kuchitha isikhathi esengeziwe, number two, ukukhathala, number three, ukukhathazeka kwengqondo, number four, ukubambezeleka emsebenzini.

Ubuchwepheshe umthelela wabo, amasensa, ama-GPS kanye ne-system yokulandela adlala indima enkulu ekwandiseni ukucaca, nokuqapha okuqhubekayo. Ubuchwepheshe be-AI nokuqonda idatha bungasiza ekuhleleni imizila emifishane, ekugwemeni ama-track-a agcwale, nasekubikezeleni izinkinga, izibonelo, train management system, i-predictive maintanance tools, i-remote monitoring and locomotive.

Uhambo engingasoze ngalukhohlwa uhambo leqwa nomakhelwane, bekuyizinsuku zokugcina zesikolo maphakathi nehlobo, ngesikhathi izikolo eziningi ziheha izingane ukuthi zihambe ndawonye kuhambo oluya e-Drankensberg.

Ukubheka uhlobo lokuthutha olufanele, ukupakisha ngokuhlakanipha nokuphepha, ukulungiselela izimvume noma izincwadi ezijwayelekile, ukuhlela ngaphambi kwesikhathi, nokucabangela abanye abagibeli.

Kungani kufanele kulungiselwe amahora aphakeme? Number one, ukuthuthuka kwesikhathi sokuhamba, number two, ukunciphisa ukuminyana, number three, ukusebenzisana kahle kwezinsiza. Kungenziwa kanjani ngempumelelo? Number one, ukuqoqa idatha eqondile, number two, ukubeka amahora aphakeme ngokucacile, number three, ukuwengeza amabhasi, number four, ukusebenzisa ubuchwepheshe, number five, ukuxhumana nomphakathi.

Yebo, ngingakhetha ukuthatha izimpahla ngojantshi, izizathu zokuthi kungaba isinqumo esihle, one, ukongiwa kwezindleko zokuhamba amabanga amade, number two, ukuhambisa umthwalo osindayo nonzima, number three, ukunciphisa umthelela wezimo zomgwaqo.

Usuku olujwayelekile lwami njengomshayeli wokuzithandela ngo-six ekuseni, ukuphaphamisa nokuzilungisela, ngo-seven ngiyaqala ngiqoqa abantu, ngo-eight fifteen ngifika esontweni, ngo-nine kuya ku-eleven ngiyazilalela noma ngisize lapho nalapho ngo-eleven fifteen ngibabuyisela emakhaya.

Ukuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli ngendlela engokwenziwa kwansuku zonke, number two, ukuvikela abagibeli ngokwengqondo nesimo senhlalo, number three, ukuhlela nokugcina isheduli ngokwemimbayo, number four, ukubambisana nabanye abagibeli nabasizi besiteshi, number five, ukuba isibonelo sokuziphatha nokuhlonipha.